Nka dirisa founu ya ka go founela malome waka, ke mmotsa gore a n-send-ele live location ya gage, ka jalo nka seka ka timela.

Fa ke ya toropong, fa ke dirisa thekisi, ke rata go tsamaya fela ka bo nine mesong ka gonne mo mesong o kry-a dithekisi di tlalela ka pele, go sa tshwane le ga o ka tsamaya ka bo twelve, o tla fitlhela batho ba le bane mo ditekising, e tla fitlha lata kwa toropong.

Re ka kgona go kry-a kotsi ka thekesi, or-e ka bus-e, or-e ka senamelwa tlebe se re se nametse. Se nka se dirang fa ke tlhagelwa ke kotsi ke go leletsa ba lefapha la boitekanelo le ba lelapa la ka.

Nka tsoga mo mesong ka namela bus-e mo mesong gore ke kgone go tsena ka pele ko loeto la me ke sa tsena go leswiswi. Dilo tse ke di tlhokang gore ke kgone go tsamaya ka loeto leo, ke tlhoka beke ya ka ya diaparo, ke tlhoka dijo tse nka dijang ka tseleng, ke tlhoka le tekete ya bus-e.

Dikgwetlho ke dife tse di tlwaelegileng tse batho ba ba sa tswang go ithuta go kgweetsa ba lebagana le tsona fa ba tsamaya ka dikoloi tsa bone? Go le gantsi o le montšhwa o fetsa go dira license ya gago, or o o simolola go kgweetsa koloi ya gago ya mathomo, nna ke tsamaile ke tshogile mo e leng gore ke tshogile.

Bakgweetsi ba dipalangwa tsa ba botlhe ke bone ba ba nang le tirisanommogo, mo e leng gore .

Go nna le batho ba bantsi go dira gore batho ba seke ba kgona go palama le go fologa diterena ka bonako. Palo e e kwa godimo ya bapalami e dira gore go nne le dikotsi tse dintsi tse di jaaka go wa kgotsa go gobala fa o emisa ka bonako. Go nna le diterena tse di oketsegileng ka nako ya fa batho ba le bantsi ba le mo leetong go ka thusa gore bapalami ba kgaoganngwe ka go leka-lekana.

Matshwao ano a tsibosa bakgweetsi gore go na le batho ba ba tsamayang ka dinao mme sena se fokotsa dikotsi. Di dirilwe ka tsela ya gore di bonale sentle, gantsi di na le mebala e e galotseng le di bonatsang lesedi. Fa letshwao le ne sa bewa sentle, le ka nna la dira gore bakgweetsi ba seka ba le bona sentle.

Go nna le koloi go ka nna tse di maleba le tse di sa siamang, mo mokgweetsing o sa tswang go simolola go kgweetsa, go ka dira gore motho a nne le maikarabelo le bokgoni. Mme gape go ka dira gore a tshepe thata le go dira dilo tse di ka tsenyang botshelo jwa gago mo kotsing.

Ee, ekile ka kgona go reka kwa dinageng di sele jaaka bo China. Sa ntlha se ke se dirileng ke go batla dilo tse ke neng ke di tlhoka gore ka di reka. Sa bobedi ke ka tlhatlhamisa ditlhwatlhwa tsa teng le go lekola gore a na dilo tse di ikanyegang ka , ka go lebelela dikakgelo tse eleng gore batho ba na le bopaki ba e leng gore kile ba kgone go di reka dilo tse, e be di a fitlha. Sa boraro ke gore ke dira order-a, ka sign-a tumelo ya go reka. Sa boraro ke dira tuelo jaaka go dumellwa, sa bone ka emela gore order-a yaka e kgone go fitlha ka.

Ke hutsafetse thata ka gonne dibese o patela madi a mannye go phala ga o patela a ditekisi, mme nka feleletsa ke dirile gore ke palame ditekesi ka gonne nka se ka latlhegelwa ke tiro ka ntlheng ya gore dibese di emisitswe go tsamaya.